Letsatsi le letsatsi, pampitshana ena e neheletswa ditekesi tse tlang ka motseng mona hore re tle re fumane ditaba ka mona mokgwa ona. Ntle le mona, re fumana ditaba ka radio. Kena le leqheka la hore re ka kgona ho fumana ditaba ha bonojana ka hore re sebedise tshebediso ya marangrang ele ho etsa ditaba di bo bobebe ka hona mahaeng mona, moo eleng horeng re ntse re phela teng. Sena se ka etsa hore motho e mong le e mong ya nang le fonofono, a kgone ho fumana ditaba mme a hlakelwe ka pelenyana. Ebang hona le ketsahalo ya tshohanyetso hona motseng mona, re tle re tsebe. Mme re tle re e fetisetse hoba hlokang hore ba kgone ho thusa.

Metswalle, ruri ke re tsatsing leo nka qhoma qhoma haholo, ka tshwana le ngwana a ntse anya. Nka thalasa namane. Thabo ya ka, e ka feta ya motswetse eo e sa leng a llela ngwana. Toro ya ka ke ho ipona ke le televisheneng ka taba tsena tsa mmino. Mme letsatsi leo ke hlahellang ka lona, jonna! Le tlhare, tse kgolo di fihlile moo di ratwang.

Matla a kgokahanyo ya marangrang o wa bona pela letshwao la signal-e Mme yona e bonahala ka ho etsa di-arrow tse yang hodimo le tlase. Jwale ha ele hore marangrang ana hana matla, o tla bona e theohile mono jwalo feela ka signal-e. Hono e bontsha hore ha ena matla, mme ha ena le matla e ya tlala. Jwalo feela ka signal, o tla elellwa hore ha e short-e. Mme ha e tletse jwalo, ho bolela hore e matla haholo.

Bana ba ka, jwalo ka le bona hore ra sokola empa mane library ho teng ntho e bitswang Wi-Fi, eleng ya mahala eo le ka e sebedisang ho ithuta tse ding tsa dintho. Hona le ha le dutse ka tlung ka mona. Nka le kgothaletsa hore nna, le tsamaye le ye kwana library le lo e sebedisa, le une molemo. Mme le e sebedise ka mokgo le ka ratang ka teng hobane ha e fele. Mme se ka hloohong, ha hona motho kapo lona leshodu le ka se utswang. Se dula ka moo ho fihleletse, tsebo ke lebone.